Phenya ngeqhaza lo mdanso ekulandiseni izindaba zesiZulu nesiko elidluliselwe ngomlomo i-oral tradition. Kubaluke ngane ukudansa nokunyakaza emikhosini nasezinkonzweni zesimo esitheni, rituals isiZulu. Kubaluleke kakhulu kuthina njengendlu emunyama ukuthi singawakhohlwa amasiko ethu nokuthi imvelo yethu iqhamukaphi nokuthi sidabuka kuphi siya kuphi.

Lolu siko lusho lukhulu kuthina noma ngithi lusho kukhulu kumina njengomZulu and iningi lethu labantu abamnyama siyathanda ukulandela lamasiko ethu, nokuthi yonke into yenziwe ngendlela ekumele yenziwe ngayo, kungabi khona indlela ezosheshiswa yenziwe.

Khuluma ngokunye kokudla okwaziyo ukulingiselela phakathi kwemithelela yendabuko yesimanjemanje.

Unguthisha unikezwe umsebenzi wokwenza uhlelo lwe sifundo oluhlanganisa ifilosofi ye-Ubuntu. Ubungasihlela kanjani isifundo ukuze ukhuthaze ukuzwelana, ukuzazi kanye nokwakha.

Qamba ukulandelana kwezinyathelo kanye nokunyakaza ukuze, ekugqugquzeleni izitayela zokudansa kwaZulu. Yiziphi izici zomdanso wamaZulu ongazihlanganisa esiqeshini sakho futhi ungazivumenalisa kanjani.

Sichazela ngendima yokusebenzisana ekulungiseni ukudla kwesintu ngokwesiko lakho. Yiziphi izinyathelo ezibalulekile ekulungiseni ukudla kwendabuko, futhi amalunga eqembu afaka kanjani isandla ezinyathelweni ngasinye? Ukudla kwethu kwesintu kuningi kakhulu kuhlukile koda izinyathelo noma amaqhaza esizithathayo okubalulekile ukulungiseni ukudla, ukupheka noma ukulungisa lokho kudla kusanesikhathi esafanele eside.

Sichazela ngendima yokusebenzisana ekulungiseni ukudla kwesintu ngokwesiko lakho. Imaphi amakhono adingekayo ukusebenziswa kweqembu ngempumelelo ekulungiseni ukudla kwendabuko? Uma ngikhuluma iqiniso awekho amakhono adingakalayo ekulungiseni ukudla kwesintu. Uma nje wena unalo ulwazi ukuthi into yenziwa kanjani noma ngaphambilini wayekhona umuntu olungisa ukudla okuthize, ukhona phambi kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi ungakwazi ukukupheka loko kudla noma ukukulungisa ngendlela efanele.

Sazise ngokubaluleka kwemikhosi yokuthomba amantombazaneni ngokwesiko lakwaZulu. Imaphi amakhono empilo anikezwayo phakathi nale mikhosi?

Kunenkolelo yabadala ukuthi ukudla kwesintu nokudla okulinywa ekhaya kungcono kakhulu kunomsoco. Mina ngokwami ngicabanga ukuthi abadala baqinisile uma beveza inkulumo ekanjalo. Ukudla kwesintu nokudla nokudla okulinyiwe kungcono kakhulu kunomsoco futhi. Kakhulukazi uma kulinyiwe ngoba sekukhiphe esihlabathini kwatshalwa ngesikhathi esi-right. Akufani nokudla lokhu kwesimanjemanje oseku-organic phecelezi.

Ube ngumholi wokuthomba noma ukusoka osezoqondisa ithimba lezinsizwa ekuguqeni kwazo. Yimiphi imibuzo ejwayele ukubuzwa ingane kamakhelwane wakho njengoba nayo izoba ingxenye yalokho? Imibuzo ejwayele ukubuzwa abafana uma besancane, bajwayele ukubuza ukuthi, angeke kube buhlungu yini? Noma le nto iphephe kangakanani ukuthi yenziwe. Angeke zibe khona yini izingozi phambi nge-future ezayo?

Phrojekthi yomphakathi okuhloswe ngayo ukweseka amalunga esengozini njengabantu abadala noma izintandane. Imaphi amasu ongawasebenzisa ukuze ukhuthaze umuzwa womphakathi nokuxhumana phakathi kwabahlanganyeli bephrojekthi? Ukuthi kungamele kukhulunywe nekhansela lasendaweni ukuthi kungamele kulungiswe imigwaqo ukuze kuzogwemeka izingozi ezingenasidingo. Okunani befake amaphampu, phecelezi ama-humps.

Cabanga ngezwa lapho amantombazane efundiswa khona amakhono ngokuvamile. Abekelwe abafana njengengxenye yokushintshela ekubeni ngabesifazane. Lokhu kungaba nomthelela kanjani emathubeni abo isikhathi esizayo?